Nna ke leng Nthabeleng. Ke nahana hore ha mmuso o ka fa batho mona Afrika Borwa polasi. Ee, ba ka kgona ho lema dipolasing tseo. Re ntse re hopola hore polasi ke ntho e kgolo. Re ka kgona ho ba le dijalo tse ngata, dijo tse ngata hore ka ofela rona re kgone ho kotula seo re tlabeng re se etse.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

Dumelang hleng. Lebitso la ka ke Nthabeleng, ke letsa mabapi le polasi ya ntatemoholo wa ka. Re batla ho tseba hore na re ka e fumana jwang. Lebitso la ntatemoholo wa ka e ne e le Simon Mofuthing. Polasi e ne e le Makeleketla dipolasing ka selemo sa nineteen eighty-two. Ntatemoholo o la hlokahala ntle le ho re fa ditokomane tsohle tsa polasi. Jwale re ne re batla ho tseba hore na hore polasi e be ka ho rona re tlameha ho etsa jwang hore re e fumane?